Ke akanya gore dienywa di kgone go gola sentle go nyakega mmu o tlhapileng, o o humileng, mmu o o tshwanetseng o be mo go leng go baneng le bofutho o seka wa ba le dija dienyo. Mong wa tseno mo enya a phele ntse a di tlhokomela ka nako tsotlhe. A se ke a beya dienywa mo mmung o o omeletseng ka gore di tla no swa ashinki di fetse go di so thome go . A phele ntse a di tlhokomela, a di peta-peta ka nako tse tsotlhe, a phele a di tshela metsi. Le yona pula ka climate ya rena ha entse e na ke yona e yetsa mmu wa rena o dula ntse o thapile ka nako tse tsotlhe gore ga o thoma go , di tsa gago di kgone go tswa di le dintle di kgatlhisa.

Matamo a thusa batho ba temothuo gore ka nako tse pula e sa ne kapa go sena metsi mo dipompong tsa bone ba kgone go ya matamong. Ba tsamaye ba ile go gelela metsi, ba fitlhe ba tshele mmu wa bone ba tshele di tsa bona gore di kgone go gola. E thusa thata gape-gape gore metsi a no a na le bofutho.

Go na yanong, bophelo ba janong, dijo ga di sa tshwariwa go tshwana le kgale le ka setso. Ka mo dintlong tsa rena go na le di-fridge di na le deepfreez, dijo di beiwa ka fao ka nako e telele. Dijo di tshware, di omelele, di omelele ka go tonya di feleletse di sa tlhole di ba le maatla a go aga mmele. Fela ka setso sa rena ka di nako tsa kgale, re ne re sena tsone dilo tseo. Dijo di ne di beiwa ka fo gare ga ma-box, ba tsaya dijo tse di ka senyegang ka pele ba di etsa ka mo tlase ga mmu gore di nne ntse di le maruru. Dijo tsa yone di phele ntse di kgatlhisa, di aga mmele di sa omelela.

Mango o na le seabe se segolo tota mo ikonoming ya Aforika Borwa, ka gore ba rradikgwebo le bo mmedikgwebo ba kgona go e sebedisa for go dira ntho e bareng ke achaar, ba kgone go beya dijo mo tafoleng baneng ba bone. Ba rekisetse batho ka ntle le dikgwebo tse kgolo tsa go tshwana le di-Shoprite, Pick and Pay le di-Spar. Ba itirele maina a ma kgolo mo setšhabeng sa bona. Le bona batjha ba kgone go itirela kgwebo ya bona ntse ba tsena sekolo, ko University-ing or-o ba 'ira bo ba kgone go tseya ba rekise achaar, ba kgone go bana le madinyana, ba kgone go kaonofatsa maphelo a bona mango o dlala seabe se segolo.

Masela mo ikonomi ya rena a thusa gore re kgone go ba bofutho, a thusa batho ba o ba le mo kgwebong ya di-fashion, le gore ba kgone go itirela dilo tse ntle ba kgone go gola le bone ba tlohela go lebelela batswadi, ba thuse ka mo ntlung, ba godise bana ba bone, ba godise le malapa a bone. Gore re beye dijo gore di kgone go nna sebaka e a thusa ka gore, re kgona go ja lebaka le le telele, re tlogele ntse re ya ro reka-reka re sa fetse re senya madi a rona. Go bega dijo go thusa gape-gape gore re kgone go bona for gore, re ja eng ka mo ntlung ka lapeng ga le je eng ka lapeng.

Go rua diphoofolo go thusa mo temothuo gore a kgone go rekisa diphoofolo tsa gae ko dikgwebong tse kgolo go tshwana le dikgomo dikgogo, dinku le dipodi. O kgona go di tseya na le batho ba ba ka tlang go yena ba tle ba tlo di reka. Kana tsela ikonomi ya rona ya gola lone agriculture ya rena ya Aforika Borwa ya gola. Tsona diphoofolo tseo mo temothuong morui o kgona gore yena o kgona go tseya phoofolo ba e dire . Ka mo ntlung o baakanya tšhelete for a sa tsamaya a ilo reka ko mabenkeleng, ka yona tsela e moruo o kgona go tse ya tšhelete madi a peele ona.

Bo balemirui ba ka kgona go fetola nthwe, ba tsaya metsi ba a bee ko ba a bayang ko teng ka bontšhi for mmu o seke wa oma. Ba ya dithutong ba ye go ithuta ka tlhokomelo ya mebu le go lema, ba kgone go bana le tseo le kaone gore ba tlhokomela yang mmu. For gore dienywa le tsona di kgone tse di kgatlhasang ba kgone gore gape-gape ba tsamaye, ba ye ko mabenkeleng, ba ye go botsa gore a na go na le eng tse di tshwarang mmu sentle. Nka dira jang ge metsi a se teng, seo ke sone se se tla dirang gore bo balemirui ba kgone gore ntho e nngwe le e nngwe e tsamaya sentle.

Gore batho ba bane le kitso ka taba ya go rua diphoofolo, tshwanetse government-e e dire dithuto tsa gore batho ba kgone go itse sengwe le sengwe, tse dingwe le tse dingwe, ka taba tsa diphoofolo gore ba kgone go itse gore di tshwariwa yang go tle le batho kwa di-farm-ong tsa bona .

Di tamati di jwala ka mo o tseya di tsa teng o lokela ka mo mmung o bobebe wa go thapa, wa khurumetsa. Tamati e kgona go jewa bo di-gravy, e kgona go tsena mo di-salad-eng, e kgona go 'iriwa mo dijong tse di ngata-ngata, di be monate, di tsefe.